Imali yetekisi esasiyikhokha eminyakeni emihlanu endlulile kwakuyi-twelve randi, ukusuka ekhaya ukuya edolobheni. Namhlanje sesikhokha imali engango-twenty two randi, ukusuka ekhaya siye edorobheni. Akusiphathi kahle kakhulu lokho ngoba kuyabonakala ukuthi le mali isikhuphuke ngezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa sibuye sazi ukuthi akugwemeki kangako, ngoba ziningi izindleko ezikhuphukile nazo kuyo le minyaka emihlanu. Njengemali kaphethiloli, nemali yokulungisa izimoto esihamba ngazo. Ngakho-ke noma singazizwa kahle kodwa, sibona ngathi asinayo into esinokuyenza ukushintsha le simo.

Izinkampani ezifana no-Uber kanye no-Bolt, zingasisiza ukuthuthukisa ukuphepha kwabagibeli ngokwenza lokhu okulandelayo. Ngokuqasha abashayeli abaqeqeshiwe. Ngokufaka le zinto ezibizwa ngokuthi ama-onboard camera ezinqoleni zawo. Ngokuhlala ngaso sonke isikhathi kusetshenziswa izindlela zokuxhumana phakathi komshayeli nomgibeli. Futhi nokwenza ukuthi kube nezindlela umgibeli angazisebenzisa lapho ebona ukuthi impilo yakhe isengcupheleni njengoba egibela itekisi.

Yebo, ngokucabanga kwami amanani aphezulu omshwalense wemoto, aba nomthelelo omkhulu esinqumeni sami sokuthenga imoto. Ngoba ngiyaye ngibheke esikhathini esiningi ukuthi, moto leyo ngiyoyikhokhela malini ngenyanga, bese ngifaka futhi-ke nenkokhelo yalewo mshwalense ngaphezulu. Kuyaye kwenzeke esikhathini esiningi ukuthi uma ubuzokhona ukubhadala isikweletu nje esibhekene nemoto, ubungeke ube nenkinga, kodwa uma usufaka ngaphezu kwaleso sikweletu semoto, inani lo mshwalense, uyaye uthole ukuthi imali osekumele uyibhadale iba nkulu kakhulu. Ngakho-ke inani eliphezulu liyagwema ukuthi umuntu athathe isinqumo sokuthenga imoto.

Okungijabulisa kakhulu ngokuhamba ngamabhasi ahamba amabanga amade, ukuthi umuntu uba nethuba lokubona kahle indawo, uba nethuba lokuhlala uncebeleke ungabi nokukhathazeka kakhulu ngendlela yezimo zomgwaqo. Kuyangijabulisa futhi ngoba uhlala wazi ukuthi uhamba nabashayeli abaqeqeshiwe ngokusezingeni eliphezulu, kanti nabancedisi abakhona ngaphakathi ebhasini kuyaye kube ngabantu abakwaziyo ukunakekela amakhasimende wabo. Ngakho kuyangijabulisa kakhulu ukuhamba ngamabhasi ahamba amabanga amade, ngoba ngihamba ngokukhululeka ngazi ukuthi konke kuzohamba kahle, konke kuzohamba ngohlelo, konke kuzohamba ngendlela eqondile.

Yebo kuke kwenzeka ukuthi ithikithi lami engilibhukhe ku-inthanethi, lingaveli ohlwini lwamathikithi abhukhiwe ngesikhathi sokuyogibela ibhasi. Engiyaye ngenze kulesimo esinje ngiyaye ngithi uma ngiqeda ukubhukha ithikithi ku-inthanethi, bese ngiyalithatha ithikithi lelo ngiliphrinte, ngibe nekhophi yami eseceleni. Ngilithathe nesithombe uma kwenzeka ukuthi ngingalilahla lelo thikithi. Ngiyaye-ke ngizame ukubonisana naloyo ozabe engisiza ngaleso sikhathi, ngoba ngisuke ngibuphethe ubufakazi bokuthi ngikhokhile. Ngiyaye futhi ngenze kahle ukuthi ngihlala ngiphethe nalokhu okubizwa ngokuthi i-proof of payment, ukuthi babone ukuthi ngempela ngabhukha futhi ngakhokha.